Mithenga ya zwiṋoni hezwi yo ṱhukhulwa kha zwiṋoni vhaṅwe rine ra vha ri vha ri ri mahayani ri a i laṱa, vhaṅwe vhane vha vho ri ndi vhoramabindu a vha i laṱi vha a i vhea vha i shumisa u ita dzi feather dust. Vhaṅwe vhane vha vha vhoramabindu vha dzi khamphani dzi hulwane vha i renga kha dziṅwe dzi khamphani dzi no shuma nga zwiṋoni, dzi no shuma u ṱhukhula mithenga ya ya zwiṋoni. Vhoramabindu vha dzi khamphani dzi hulwane vha i renga vha ita dzi feather dust vha ita zwiṅina, vha ita zwiṅwe zwinzhi zwine zwi nga itwa nga nga dzi feather dust.

Ee, u ṱhukhula khuhu sa riṋe fhano mahayani u tshi ṱhukhula u hayani u a ḓi dzhiavho vho ma twendi minetse, mara hangei dzi khamphani ngori vha vha vha khou shumisa vha khou shumisa mitshini thi, vha mbo ḓi ita ha vha tshithu tsha minete muthihi. Riṋe fhano hayani khuhu ri ṱhukhula nga nga vho ma twendi minetse nahone zwi no sumbedza uri mushumo wo itwa zwavhuḓi u ṱhukhuliwani ha khuhu, ndi musi nga murahu ha u ṱhukhuliwa ha khuhu u tshi kona u vhona muraḓo muṅwe na muṅwe. Tshirumbi tshi tshi vhonala, ṱhoho i tshi vhonala, mukulo u tshi vhonala na mulenzhe wa khuhu u tshi kona u vhonala ndi zwi sumbedza wa uri hayi mushumo wa itwa zwavhuḓi ngoho.

Lukanda lwa khuhu lwa vhulungea zwavhuḓi nga maanḓa hezwi ḽo no bvisiwa kha muraḓo waḽo he ḽa vha ḽo farelela hone, vhaṅwe vha dzi khamphani vha shumisa holuya lukanda vha mbo ḓi ḽi ita tsha u sefa, vha mbo ḽi vha mbo ḓi ḽi ita suphekhe ngauri hu na miṅwe miṱa ine ha vha uri a i koni uri i nga swikelela u renga heila ṋama i no pfhi ndi ndi ndi braai pack. Zwino holuya lukanda vha lu bvisa lu a rengisiwa ndi nga nḓila ine ḽa vhulungea ngayo, hu na uri ḽi laṱiwe vha ita tsha u sefa, vha ita suphekhe nga holuya lukanda, ndi zwine nda vhona uri lu vhulungea ngayo heneyo nḓila.

Lukanda lwa tshifuwo lu shumisiwa nga nḓila hei, hezwi ḽo no bvisiwa nga maanḓa zwifuwo zwi no nga kholomo, vho mbudzi, makanda azwo o khwaṱhaho, lukanda lwa tshifuwo lu ya shumisiwa u ita zwiambaro ri no zwi vhidza leather nga tshikhuwa. Lukanda lwa tshifuwo lu a shu, lu a shumisiwa u ita zwienda, lukanda lwa tshifuwo lu a shumisiwa u ita banda ḽa u vhofha vhurukhu. Ndi zwithu zwinzhi zwine zwa ra zwi shumisa u ita zwo itiwaho nga nga lukanda lwa tshifuwo.

Maḓi ane a vha uri a ya fhisa a shumisiwa u vha ri khou ri khou bvisa mithenga kha khuhu kana kha tshiṋoni, hu vha hu zwa ndeme uri hu shumisiwe maḓi o fhi, a fhisaho uri heiḽa mithenga i ḓe i kone u ṋoka hezwi ri tshi I fara ri tshi thukhula i songo vha yo omelela i bve zwavhuḓi nga maḓi o vhilaho ri tshi khou ṱhukhula ngei uri.

Mafhi a buse a vha o dzula nga ngomu ha zwiphakhethana a vha o phakhedzhiwa ya uri a songo dzhenelelwa nga muya, uri a songo dzhenelelwa nga mufhiso na hune a vha o vheiwa hone temperature ya hone i fanela u vha i i yavhuḓi hu si na mufhiso, Mafhi a maḓi nahone a vheiwa firidzhini phanḓa ha musi a tshi yo swika makete uri a dzule o vhibva, hezwi a tshi swika makete a swike a yavhuḓi, a ya vheiwa firidzhini, a vheiwa kha temperature ine ya vha uri a i nṱhesa nga mufhiso, a vheiwa kha temperature ine ha vha uri ha dzheneliwi nga ḓuvha hune a vha hone.

Mutakalo wa tshipuka hezwi hu tshi khou ṱhavhiwa u thogomelwa nga u sedzesisa tshipuka tshine wa vha u khou ṱoḓa u tshi ṱhavha, tshiṅwe wa tshi wana tshivhuluduni tshi songo takala wa kona u zwi vhona uri hetshi tshithu a tsho ngo takala ndi nga si tshi ṱhavhele. Hezwi hu mabinduni hu vhoramabindu vha vha vha na mitshini yavho ya u kona u u tshekha arali tshipuka tsho takala arali tshipuka tsho fanela uri tshi nga ṱhavhiwa kana hayi na tshone muṋe tshipuka wa tshi vhona nga u thanya thanya tshi tshi khou gidima gidima hezwi wo vhona tsho sokou dzula tshi soko thanya tshi songo thanya wa kona u zwi vhona uri mutakalo kha tshipuka a uho.

Ee, i hone miṅwe miraḓo kha tshitshavha i vhe ine ya vha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana ine ya vha na mushumo wa mukumba, ndi nga ḓi ri u fana na na makhoisan, mukumba vha kha ḓi u shumisesa nga maanḓa. Mukumba vha u ṱanzwa vhone vhaṋe vha ḓi ambarela wone sa zwiambaro a vha fani na riṋe na na na riṋe vhaṅwe vhathu kha dziṅwe kha kha kha maṅwe mashango u fana na Afrika Tshipembe vho amerikha kana gai vha, vha vha vha tshi khou dzhia heila mikumba vha tshi khou i ṱanzwa vhone vhaṋe hu si na dzi khemikhala hu si na tshithu vha tshi khou ita zwiambaro ngayo.

Ee, nḓila dza sialala ndi nnzhi dzi ya nga muṱa, dzi ya nga lushaka uri ndi lushakaḓe. Nṋe kha muṱa wa hashu a i ho nḓila ya u bvisa lukanda ine ya fhiriselwa kha vhaṅwe, a i ho nḓila nḓila ya u bvisa lukanda ine ya fhiriselwa muṱani wa wa hashu kana vhuponi ha hashu. A hu na nḓila ya u bvisa lukanda, a iho mara nga sialala vha hone vhaṅwe vhathu ane a vhe ane a vha uri vha bvisa lukanda vha vha vha zwi fhirisela kha vhaṅwe muṱani na vhuponi havho.